Lebollo ha le sa le bohlokwa hakalo setjhabeng, ka hobane ka matsatsi a kasheko ho so na le tsela tse ding tse sebediswang tsa ho ya sepetlele. Ha o lo circumcise a lebollo la matsatsing ana na, ha le sa tshwana le la matsatsing a kgale moetlo wa ka wa matsatsing ana na, basuwe ba teng, se ba sa etse ntho tse yang ka taelo. Bashemane ha ba kgutla mabollong, se ba sa tsamaise ka moetlo oo ba o ba rutileng ka ona, e se ba batho be eleng horeng ha ba tswela setjhaba molemo.

November campaign ke campaign tshwarwang for batho ba bontate awareness ya hore ba hodise ditedu mabapi le kankere ya bonna, kankere ya bontate le mahloko a kelello a bontate.

Motswalle wa ka a ka sebedisa tshireletso ya dikgohlopo ha ya thobalanong ka hobane tshwaetso ya HIV e kena hape. Ha o etsa thobalano e sa bolokehang, e tlameha a sebedise tshireletso ya dikgohlopo ha etsa thobalano, a nwe dipidisi ka nako e tshwanetseng, a je le dijo tse matlafetseng tse ahang mmele.

E re le banna e tlameha, re hlokomele hore mme kelello ya rona e dula e le hantle, re shebe ho re ya ikwetlisa. Mmele ya rona e dula e le hantle. Re ye le dingakeng for hore re hlole ntho tse kang bo di-HIV madi, di-high blood pressure hore nthwe ngwe le ngwe mmele wa monna o hantle le hore ha a na malwetse a mang a hlokang hore a wa hlokomela.

Batho ba setjhaba e tlameha le hlokomele hore haebe le sebedisa mello e leng horeng le etsa maybe le kgantsha ka dikerese, le hlokomele hore le se ka robala le kgantshitse dikerese haebe le pheha ka kgase, le hlokomelo hore le sebedisa kgase le latela melao e nepahetseng ya ho sebedisa kgase hore e sekaba ka mello. Le haebe hona le batho ba tsubang, ba hlokomele moo ba lahlelang mahlena a di sikarete teng, hore e se ka qala mello.

Ausi ne ke ka o fa tlhahisoleseding ya hore o leke ho se kene thobalanong nakong eo o sale monyane ho yona haebe o ka kena thobalanong. O sebedise tshireletso tse kang tsa di kgohlopo, di teng le tsa batho ba bomme kapa o sebedise dipidisi tsa ho thibela pelehi hore o se ka ba mmeleng ka lemo tseo e leng ho reng di santsane e le tse fatshe.

Batho ba mahaeng ba ka thuseha ha eka ha ba na le Mobile Clinic kapo koloi e tshwanang le e haelletseng ntho tse ka fana ka thuso ya ntho tse sepetlele kapa tse tleliniking ka hara yona. E kgone hore e fihlele mahaeng e na le mooki a tla ba thusa ka malwetse ao ba tshwereng kapa ka meriana e ba e hlokang. E nngwe ke ha ho ka hwa kopanywa transport o ke lo Lefapha la tsa Bophelo hore e tle ka beke ha ngwe kapa habedi ho isa batho dipetlele tse toropong ho lo ba fa thuso ka ntho tseo ba di hlokang tsa kalafo.

COVID-19 e la ama kelello ka mo ka mekgwa e mengata hobane ho nona le lockdown, batho ba sa tsweleng kantle. Kelello e hloka motho a kgone ho tswela kantle a be na le nako ya ho ikwetlisa. A kgonne hore a kgone ho otlolla mmele, madi a tsamaye hantle mmeleng, a kgone le ho bona dintho tse tla etsang. A kgone ho sebedisa kelello, a nahane ka kelello.

Ha ke tshwerwe ke sefuba, ke tlo kgetha ho ya tleliniking hobane tleliniki e na le meriana eo e ka phekolang sefuba sepetlele ke sa mahloko, e leng horeng a batla attention kapa a batla a le kotsi ho feta sefuba ka sefuba Ke tla ya tleliniki ho thola meriana e tla fodisang sefuba clinic hape di tholahala makweisheneng ha bonolo.

Taba ya ho hlatsuwa ka mora lefu ke moetlo o etsuwang ke batho ba Basotho. O ka etsa hore motho a be na le bomadimabe ha o sa etsahala e le hore o tla utlwisisa hore ntho tsa hao di seka tsamaya hantle ho bohlokwa hore ha o qeta ho hlaha lefu. Motho a hlatsuwe ka nku ho tloha sefifi sa motho a hlokahetseng hore ntho tsa hae di kgone ho tsamaya hantle.

Lefu la kankere ke lefu leo e leng hore ha le na pheko ebile ha le tshwere motho ke lefu le sehlooho leo le ho reng le le ja masole a mmele mo le ka o tshwarang karolong ya mmele, e tlameha karolo eno e kgaolwe hore le se ka ata la ata la ya pele mmeleng.

Ke hlolohile hore motsofe ho tshwarwa hantle ke motho ya mo hlokomelang mme nka rata ho tletleba ka motho enwa na, hoba tshwereng moo motsofe a dulang teng, kapa ho ba le horeng ba amana le motsofe. Hore motsofe enwa a thole motho e mong a tla mo, hlokomela a tla etsa hore o hlokomela ditlhoko tsa hae a mo thuse ka tseo a di hlokang.

Lenaneo la bophelo bo botle le thusa haholo ka hore motho a hlokomele ntho tseo tse loreng ha di hantle for mmele wa hae ebile a qalelle ho etsa dintho tse leng hore di tla ntlafatsa bophelo ba hae jwalo ka ho ja dijo tse lokileng. Ho ikwetlisa hore mmele o dula o shahlile, o kwetlile. Haebe o ka ba na le mafu a mang, o nke meriana ka nako hantle hore meriana e kgone ho sebetsa ebile o hlokomele le dijo tse o di jang.

COVID-19 e la tshosa batho haholo ka hobane e ne le tshwaetso e leng ho reng e tsamaya ka hore batho ha ba ka kopana kapo motho ha a ka kgohlela e le hore o siya mathe a hae a ka salla dinthong. Motho e mong a batla a tshwara. And e ne le kotsi ka hore e ne bolaya le ho bolaya ono. So na le batho be leng hore reng ba bang e ba bolaile nthwena ya hore e ne le kotsi ka mokgwa wa ho bolaya. E ne le yona e tshosang batho haholo e le hore tshwaetso ya teng e ne le kotsi.

Ke bona tsela ya sekgowa e le yona e betere hobane tsela ya sekgowa e na le mekgwa e fapaneng ebile e mengata ya ho thibela kapa ya ho thusa batho ka ho rera family. Ho na le dintho tse tshwanang le tshireletso ya dikgohlopo thobalanong. Ho na le dipidisi tse kgonang ho etsa hore motho wa mme a se ka ima ha e le ya setso yona, ke ya hore e tlamehile batho ba se ka ba na le thobalano ho fihlela ba nyala, e leng hore batho ba bangata e ya bahlola.